Ndandisetawuni, kwangena umyalezo owawumele ukuba ndikhawuleze ndiphendule mayelana nesikolo. Kwanyanzeleka ukuba mandithenge idatha ukuze ndikhawuleze ndingene, ngoba laa nto yayisithi mandikhawuleze ndingene kungekapheli iiyure ezimbini, kwabe kungekho apho ndizakhonektha khona. Ndanyanzeleka ukuba ke ngoku mandithenge idatha.

Kwathi sendibone ke sendithathe nesigqibo, ndibone idatha ye-hundred rand ye-two gigi kwenye inethiwekhi, sendisithi ndizathatha yona, wafika umnganam ndisahleli. Ndabe ndimbalisela uba yho ndifumane idatha engaka, wathi yena hayi, mna eyam ngexabiso elifana nelakho kwakuyi-hundred rand ndifumana u-ten gig. U-ten gig lowo emini ngu-five gig ebusuku ngu-five gig. Ndafumanisa kanjalo.

Kukho, kukho ii-competition ezingenelwayo apha ethivini njengooIdols, apho ukwaziyo ukuyoveza isakhono sakho. Ungathatha iindawo ezinjalo for ukuba ubonise esi sakhono sakho somculo. Kulapho abantu noba ungawinanga kulapho abantu baza kubona khona ukuba kunomntu onje ocula kanje, kwaye loo nto ithi nalapha kwifowuni yakho yiba ngumntu othanda ukucula, umane ufaka iividiyo zakho kwiindawo ezifana nookomaFacebook, koomaTikTok. Kulapho abantu bazayitsho bakubone khona, bayazi uba kunomntu okanye nje othanda ukucula. Linganisa nabantu abaculayo kwalapha kooTikTok nooFacebook.

Kwathi ngelinye ilixa umfana owayevakatshele umhlobo wakhe kwathiwa ubile, ube imali kuba kwakungumfana owayezisokolela. Wabe sethathwa lo mfana ebizwa kuthwa makathethe ngokuthi le mali lena uyenze ntoni, ungene nini. Wabe engazi nto umfana wabantu, wabe sekebethiwe ngabantu balo mirento, bembisa bethi okutshoyo kwa ikwanguye lo ebesiba phayana ixesha eli lonke. Kwathi ngenye imini sekukudala, lo sisi wayesithi umfana ubile wayifumana imali yakhe. Kwakuse kunzima ukuba makaxolise ngoku ngoba umfana wabantu wayesesaziwa ngokuba lisela esengangeni emizini yabantu.

Ndandifuna iWi-Fi kuba kwakukho izinto ekwakunowuthi ukuba ndizithumele. Kwanyanzeleka ukuba mandibuzise uba yeyiphi indawo eneWi-Fi. Ndafumanisa ukuba kuloo ndawo ndandingayazi indawo endandikuyo kakuhle, ndafumanisa ukuba kuselayibrari. Ndayo ndaya apho elayibrari, kwaye xa ndifika ndafika ndacela nje ukufakelwa iphasiwedi yabo, baze bandifakela iphasiwedi yabo. Ndalufumana kanjalo uncedo.

Ezi ephu zinceda ngokuba kulula ukuba uthethe nomntu ekude kunawe, kwaye kulula ukuba umntu uthethe naye ukuba unento esiyibiza ngokuba yidatha, ungena-airtime. Zinceda kakhulu ngoba abantu bayakwazi ukufumana imilayezo engxamisekileyo nemilayezo okumele ukuba bayive, kungakhange kwaze kwasokolwa kube kumele kubhalwa kukuba kuyabhalelwana iimbalelwano zabo.

Isizathu soku kukuba ezi ndaba zobuxoki zikhawuleze zihambe zifikelele ebantwini abaninzi ngaxeshanye. Kube sekunzima ukuthi ke ngoku mazinqandeke, ngoba kaloku xa zifika ebantwini abanintsi nabanye abantu bayadlulisela, zifike nakwabanye ezi ndaba. Ngoko ke ngaloo ndlela iyaphazamisa ngoba imosha into entle iyenze into embi.